Indlela endingamphatha ngayo umxhasi othe waswelekelwa ngumntu amthandayo kukuba ndimnikeze amazwi wenduduzo, ndiphinde ndimenzele umsebenzi omhle amkhaphe kakuhle umntu wakhe ngesizotha nesithozela. Ndithi ndisakugqiba ndimkhuthaze ukuba angalahli ithemba.

Mhlobo wam, kweli xesha siphila kulo akusekho sidingo sokuba uyokufola imigca emide ebhankini, sebenzisa ifowuni yakho ufake zonke iinkcukacha zakho zebhanki. Loo nto iza kunceda ekubeni ukwazi ukuthumela imali uhleli ekhaya, ukwazi nokuthenga izinto uhleli ekhaya.

Mntwana wam, andiboni ilicebo elihle into yokuba uvule ityala leempahla. Into ekufanele uyenze kukuba ubeke imadlana encinci inyanga nenyanga ize ithi yakwanela uhambe uyokuthenga ngaphandle kwetyala, iya kukunceda loo nto ebomini.

Amanyathelo endicinga ukuwathatha ngale meko yomqeshi wam ongabhatalanga kwade kwafika kwinyanga yesithathu kukuba ndihambe ndiye koonokomiti basekuhlaleni ndifike ndibachazele ngale meko. Ukwenzela ukuba bayazi xa sekufike ixesha lokuba ndimkhuphe ndingabikho sengxakini kuba kudala ndimlindile kwade kwadlula inyanga zantathu engabhatali.

Mntwana wam, andiboni ilicebo elihle into yokungxama uzifake ematyaleni. Into ofanele kuqala ngayo kukuba wonge imali. Ube nemali encinci othi uyibeke, uyivalele ebhankini inyanga nenyanga, ize ithi isakukhula usebenzise yona uthenge. Ungenzi amatyala okwangoku kulo msebenzi wakho osisingxungxu.

Intengiso endiyikhumbulayo yintengiso yeBudget Insurance apho kukho utata osixelela ngenzuzo athe wayifumana emva kokubhatala ixesha elide ebhatala i-inshorensi. Kuye kwenzeka bambuyisela imadlana ethile.

Xa ngaba ufuna ukuthenga indlu kumele uqale ujonge yeyiphi ibhanka engakwazi ukuthatha ngexabiso, nangenzala ephantsi kuqala. Ukhangele ufumane uncedo kumagqwetha, kubantu abanolwazi.